Dilo tse motho a ka di tsayang fa a tsaya loeto lo lo leele lwa bese ke go tsaya dijo tse di lekaneng mo tseleng go nwa metsi a a lekaneng mo tseleng mme le go tsaya diaparo tseo di tla siamelang maemo a bosa.

Mofuta o o sireletsegileng wa go tsamaisa dithoto e ka nna wa di-truck-a tse di kgolo tseo di babalesegileng ebile di diretswe go ka tsamisa dithoto.

Ba rotloetsa bapalami ba ba dirisang diterena gore ka gale ba dule ba itshwere sentle mme ba seke ba direlelana dilo tse di maswe tse e seng tsa setho.

Maitemogelo ao ke nnileng le o ne ke gore badiri ba difofane ba go tswara sentle e le ruri, mme ba dula ba go fa dilwana di le dinnye go ja go le gonnye gore o kgone go tshwarisa lela ka loeto lo santse lo le leele. Ebile le fa o batla go ikhutsa mmele o batla go robala o ka nna le mosamo o o maleba yo o tsenyang mo thamong gore o seke wa lapa thamo.

Batho ga ba dirise di bicycle go ya tirong ka gonne gantsi go dirisiwa dikoloi mme ka koloi e le yone e kgonang go tsenya batho ba le bantsinyana. Mme fa o ka utswediwa bicycle santlha se o ka se dirang ke go ya go e bega kwa sepodising.

Ee go tsamaya ka dinao ke tsela e e tlwaelegileng mo lefelong le ke dulang mo go lone.

Gore ke itumelele loeto laka ke fa ke netefatsa gore ke na le tsela e e maleba ya go tsamaya. Transport-o e e maleba eo e tla mphitlhisang kwa ke yang gone, mme ke a nna le tse di maleba tse di apararwang ke aparela maemo a bosa a ko ke yang teng. Mme le go nna le dijo tse di lekaneng go ya go fitlha ko ke tlabeng ke ya gona.

Gantsi batho ba dirisa diterena mogare ga beke go ya ditirong, ka jalo fa e nna mafelo a beke mo malatsing a boikhutso ke go ne fa batho ba nnang mmalwa mo ditereneng.

E ka nna dipalangwa tse di ka tokafadiwang, mme di diretswe bagodi fela. Mme di netefatsa gore di tsaya bagodi gaufi le kwa malapeng a bona ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase.

Fa motho a tsena mo tseleng a kgweetsa o tshwanetse a be a na le license go bontsha gore o na le tetla ya go tse tsena motseleng kgweetsa, mme motho fa e santse e le maithutwana o tla bona ka letswao le le reng L ka fa morago mo koloing.

Nka mmotsa gore a ke sefofu ga a bone gore ke eme foo ka gonne ke emetse go tla go tsena mo se se ntseng jalo, mme se a se dirang ga e se botho ebile ga e se maitseo a a siameng.

Go tlatsa terena phetelela ga go a siama le e seng, bapagami le bone ba ikutlwa ba sa sireletsega ebile bonwenwe bo nna bontsi mo tereneng. Seno gape le sone se paledisa terena go dira mmereko wa yone ka manontlhotlho. Ga e kgone go tsamaya sentle ka e palelwa ke batho ba ba pitlaganeng mo go yone ebile ba le bantsi thata.

Dithekesi o fitlhela di le dintsi thata ebile gape batho ba le bantsi ba tletse kwa direnkeng, mme se se ka tokafadiwang ke gore go ka nna le dithekesi tseo di ka nnang dikgolwanenyana gore di kgone go tsenya batho ba le bantsinyana ka gangwe.

Ke gore batho ba latlhegelwe kgotsa ba tseelwe dilo tsa bone ka bogodu.

Mo lefelong le ke nnang mo go lone ga go na dipalangwa kgotsa ditirelo tse di kgethegileng tsa batsofe, mme seno fa se ka nna teng go ka nna mosola thata fa batsofe ba ka seke ba tlhakanela dithekesi kgotsa dipalangwa tsa botlhe. Ba nne le tsa bone tse di kgethegileng tse di kgonang go direla bone fela.

Fa nka tsaya loeto lo lo leele lwa bese nka netefatsa gore ke tsamaya ka dijo tse di lekaneng gore ke seke ka tshwarwa ke tlala mo tseleng. Mme ke a bona dibuka di le mmalwa tseo ke tla tsamayang ke di bala mo tseleng, mme le go nna le mafaratlhatlha gore ke nne ke kgona go bona gore go diragala eng mo lefatsheng.

Mefuta ya ditirelo tsa dipalangwa e e ka nnang teng e ka nna ditekesi tse di kgethegileng tseo di diretsweng batsofe fela, gore di ba kgontshe go tsamaya go ya ka ditlhokego tsa bone.